Izinhlobo ezahlukene zezinhlelo zezemidlalo ezitholakala kubahlinzeki bakamabonakude nabesathelayithi, ezidume kakhulu eNingizimu Afrika, ibhola lombhoxo, ikhilikithi, nebhola likanobhutshuzwayo.

Izinyathelo engizozithatha ukuze ngiphenye ukuthi yini into edla idatha kwiselula yami eyenza ukuthi isheshe iphele, ukuthi ngizoya kuma-settings. Ngibheke ukuthi ngabe yini lento le edla idatha lami ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi kube nama-ephu efonini adla idatha yize ungajwayele ukuwasebenzisa. Ngakho-ke ngizoya kuma-settings, ngibheke lokho, ngibheke ukuthi ngabe yini lento edla idatha lami eyenza ukuthi lisheshe liphele.

Cha, akunjalo. Into engenza ngisho njalo ukuthi, abantu bayaba nawo ama-ephu abakhumbuzayo ukuthi sekuyisikhathi sokuphuza amanzi, sekuyisikhathi sokudla, sekuyisikhathi sokuthi uhambe uyoy'vocavoca uy'lolonge. Kodwa umuntu yena uma ngabe ekhetha ukuthi engakwenzi lokho akukho okuyokwenziwa. Umuntu wuye okumele ay'thathele isinqumo sokuthi manje usefuna ukuthi enze imikhuba engcono ephathelene nempilo yakhe. Uma ngabe kungenjalo umuntu usazoqhubeka enze akuthandayo, engalandeli imiyalelo asuke eyinikwa ileyo ephu leyo yezempilo.

Ngokolwazi kwami ukuzulazula phecelezi, roaming, kusebenza ngokuthi uma ngabe kuwuthi usendaweni lapho inethiwekhi le osuke uyisebenzisa ingafinyeleli khona. Yona izovele ingene iy'bhalele lapha phezulu kumaselula ethu, izovele ibhale u-R lapha phezulu ezokwenza ukuthi mhlampe ukhone ukutholeka ocingweni kodwa ezinye izinto ey'ningi uma ngabe uku-roaming awukhoni ukuzenza. Njengokuthi kwesinye isikhathi ungene kuma-ephu afana no-WhatsApp noma ko-Facebook, kodwa kwesinye isikhathi iy'ncingo ziyakhona ukuthi zingene. Nokuthumela imilayezo uyakhona, kodwa kakhulu kuya ngokuthi inethiwekhi le osuke ungene kuyo inethiwekhi ekahle yini nayo esuke ibamba kahle.

Izinzuzo ezinkulu zokuba ne-Wi-Fi ezindaweni zasemphakathini, njengomtapo wolwazi, izikhungo zomphakathi, nasemalokishini, ukuthi idatha liyadura nje okokuqala. Ngakho-ke lokho kuzonika abantu ithuba lokuthi bakwazi ukuthi bangene kwi-inthanethi nanoma ngabe kuwukuthi abanalo idatha. Uma ngabe endaweni yangakini noma emphakathini, kune-Wi-Fi, umuntu engakwazi ukuthi uma ngabe kuwumuntu ofuna umsebenzi noma kuwumuntu ofuna ukufaka isicelo somsebenzi lowomuntu loyo engakwazi ukuthi aye kuleyo ndawo leyo, ahambe afake isicelo sakhe. Iy'ngane zesikole ziyakwazi ukuthi zihambe ziyongena kwi-inthanethi nazo zibheke ulwazi uma ngabe kunomsebenzi wasekhaya zifuna ukuthi ziwenze odinga ukuthi zibheke kwi-inthanethi. Ngakho-ke lokho kuyasiza kakhulu, kusiza ngey'ndlela ey'ningi okuwukuthi ezinye yizo lezi zokuthi zithuthukise umphakathi.

Umphakathi wangakithi awunawo amandla okuthenga i-Wi-Fi, ngoba ibiza kakhulu. Yebo, iyabiza ngoba le ndawo le engihlala kuyo njengamanje, i-Wi-Fi yakhona iwu-four hundred. Cabanga-ke uma ngabe leyo-Wi-Fi isiya emphakathini wangakithi lapho abantu khona bephila kanzima. Abantu emphakathini wangakithi abaningi abanawo ngisho iy'nhlelo zikamabonakude zesathelayithi, ngenxa yakho lokho ukuthi-ke, imali isuke inganele lowo-four hundred loyo osuke kuwukuthi engakhokhela ngawo i-Wi-Fi. Lo four hundred ongenza lukhulu ngoba abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi baphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Ngakho-ke, akukho okuningi okungenziwa ngempela, okungenziwa nje ukuthi kuqashwe abantu bathole imisebenzi, abantu bezokwazi ukuthi-ke bakwazi ukuthi bakhone ukwenza izinto abay'fisayo ey'mpilweni zabo, izinto ey'ncane ezinye ey'njengo kukhokhela ama-Wi-Fi.

Izinhlelo zezemidlalo kubahlinzeki be-TV nabesathelayithi. Izinhlelo zalabo bantu labo ziyakwazi ukuthi zitholakale kulabo bantu labo abasuke bekhona ukuthi bay'khokhele imali leyo noma amanani lawa asuke ebekiwe ukuthi-ke kumele bewakhokhe ukuze bekwazi ukuthi babuke lezoy'nhlelo. Kodwa ume ngabe sisebenzisa isevisi yokusakaza bukhoma, lapho ungakwazi ukuthi ulalele ngisho ngomakhalekhukhwini wakho. Akudingi ukuthi kuze kuthi uze ube nemisakazo ukuze uzolalela izinhlelo zemidlalo ey'suke zidlala ngaleso sikhathi, kodwa nangeselula yakho uyakwazi ukuthi ukulalele lokho. Umehluko kokuqukethwe ukuthi ngapha kwe-TV nesathelayithi uyababona bukhoma abantu bedlala, futhi amanani akhona athe xaxa, kumele ukhokhe. Kanti ngapha emsakazweni ungasebenzisa khona lokho onakho ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke. Ukutholakala kuyatholakala, kuya ngokuthi ikhikhi lakho linjani.